Eya, go ya ka nna merogo e na le dikotla tsa go fapa-fapana, mme ka fao le yona merogo e e sa itsegeng e na le dikotla tse fapaneng le yona e re e itseng jaaka spinach-e, morogo wa monawa. Ka fao, ke re merogo e mengwe le yone e a tlhokagala gore re e leke, e seng le go bolela gore e monate tota.

Rooibos-o e go loketse, e loketse mmele wa ka gore ga ena caffeine, sukiri kgotsa di-preservative tse di leng teng ka fa gare ga kofi le matlhare a mangwe. Rooibos-o e kgona go tlhatswa mmele, madi a mmele a gago, e kgona go siamisa le mathata a ka fa teng ga mala. Rooibos-o e loketse melemo yotlhe go simolola ka kgwedi tse nne, go fitlha mengwaga e otlhe. Rooibos-o o kgona go e nwa ka nako e nngwe le e nngwe ya letsatsi, ebile ga iketle ya go tlhola boroko jaaka kofi.

Tsela e nngwe ya go oketsa boleng jwa maungo ke go a kga go tloga setlhareng, o a tlhatswe mme o a lokele ka fa gare setsidifatsi gore a ice-e. Fa a ice-tse jaana, a tlile go nna ntse a na le di-vithamini le di-mineral-e tseo le ona matute a teng a tlile go aesa, mme seo se tla dira gore boleng ba teng bo oketsege.

Fa o batla go jala maungo a a tshwanang le ditapole, o tshwanetse ke go netefatsa gore fa o jallang teng, mmu wa teng o na le dikotla mme o netefatse gore fa o jalang teng ga ona matlapa kgotsa ditlhare tsa mebitlwa. Fa o batla go jala ditapole nka akaretsa gore o tsaye ditapole tse di senyegileng kgotsa tse di bodileng ka gore ke tsona tse di tlileng go mela ka pele mme o epe mosima o di lokele ka fa tlase o khurumetse, o netefatse gore o di neya mmu o o lekaneng fa o di jala ka gore ga di ka tswela kwa ntle, di tlil'o fiswa ke letsatsi.

O tlile go tsaya disata tsa Rooibos-o ya gago, wa di lokela ka mmu o e leng gore o thapile ga nnyane gore le tsona di kgone go kereya metsi kapela mme o tlamehile go di jala mo e leng gore di kgona go kereya letsatsi ka nako tsotlhe, mme o tla nna ntse o di nosetsa ga nnyane, ga nnyane eseng ka metsi a mantsi ka gore di tlile go kgamwa ke metsi, mme fa di gola o tla oketsa metsi ao, ga ntse di gola ka nako ya go kotula, e tla be e le ka nako ya go.